Uma kwakhiwa into yasendlini yendabuko, inqubo ilandelwa kanje. One, khetha ukhuni, ukukhetha ukhuni oluqinile oluhlala isikhathi eside. Two, hlanza ukhuni, susa amagatsha noma izinto ezingadingekile. Three, sika nokuhlela, sika ukhuni ukuze lufaneleke osipuni noma isitsha. Four bhoboza, sebenzisa amathuluzi ukubhoboza izikhala, noma izitayela. Five, senda, sebenzisa isihlabathi ukwenza indawo ibonakale icwebezele kahle. Amakhono adingekayo ukusebenzisa ngezinto zokusebenza, amathuluzi, ukucabanga kahle, ukuhlela nokusibeka ngendlela efanele.

Ngingayifundisa ingane yami ngamasiko nemikhosi yakwaZulu ngale ndlela elandelayo. Ngingaxoxa izindaba ezimayelana namaZulu, nezinkolelo, nemikhosi efana nomkhosi womhlanga. Imidlalo nezinkondlo, ukufunda izingoma nemidanso yamaZulu njengendlamu. Izimpahla zamasiko, ukugqoka izimpahla zamasiko ngesikhathi semikhosi ukuze ibonise isiko. Ukufunda izinkolelo njengokuziphahla, amadlozi, nokubaluleka kokuhlonipha izinkosi.

EMgunjaneni, ukwabiwa komhlaba phakathi komndeni wakaZikhali nakaNgqulunga, kwaba inkinga enkulu lapho umndeni wakaZikhali abasola abakwaNgqulunga ngokuthola umhlaba ngokweqile. Lokhu kwaholela ekuphazamisekeni komphakathi. Izinkinga zaxazululwa ngokuxoxisana phakathi kwemindeni. Kwavunyelwana ukuthi umhlaba wabelwe ngendlela enobulungiswa. Lokhu kwathuthukisa ubuhlobo phakathi kwemindeni, futhi kwaba nomthelela ekuthuthukiseni ukuphila komphakathi ngokubambisana.

Yebo, ukudla okuthile kunencazelo engokomfanekiso ezikweni lamaZulu. Isinkwa, imbuzi, inkomo kanye namadumbe kuvamise ukusetshenziswa ukukhombisa inhlonipho kumadlozi. Ngokwesiko lezi zinto zisetshenziswa ukuhlonipha amadlozi, ukubonga nokwakha izixhumanisi ezinhle nomphakathi nezinyanya.

Ukucela isihlobo esihle ilapho kuhlangana khona imindeni emibili ixoxisana noma ifuna ukwakha ubudlelwano.

Abakhwenyana noma obaba emshadweni yabo kufanele badlale indima ebalulekile yokuhlonipha, ukukhuthaza, nokuhola umshado ngokuthobela. Kubalulekile ukuba babe ngabaholi, bahlinzeke ngeseluleko, futhi bagcine izifungo zabo zomshado ngokuzinikezela, ukubambisana, nokuhlonipha izifiso zomkabo nomndeni.

Ngibona ukuhlangana kwezingubo zamasiko ahlukene emshadweni kuwumphumela omuhle wokubumbana nokuhlonipha amasiko ahlukene. Lokhu kukhombisa ukuthi abantu bayavuma futhi bayahlonipha izinkolo namasiko zomunye nomunye. Okuholela ekuthokoziseni nasekukhombiseni ubunye phakathi kwezinhlanga nezizwe.

Izinkolelo zendabuko ziningi ezingihlinzeka ngomuzwa wokududuza, ukuphepha nokuxhumana. Njengezinkolelo zamadlozi nemimoya emihle. Lezi zinkolelo zikhuthaza ukuzethemba, ukuhlonipha, nokufuna izixazululo ezinhle empilweni. Zithinta izinqumo zami zansuku zonke, ngokungiholela ekuthatheni izinyathelo ezihlakaniphile. Ezinobulungiswa futhi ezinobudlelwano obuhle nomphakathi.

Ngicabanga ukuthi imishado emikhulu ebizayo ayidingekile. Njengoba umshado ungaba mnandi futhi uhlonipheke noma ungabizi kakhulu. Okubalulekile ukuthi, kushaywe izifungo ezinzima, kwabelwe izibopho, futhi kugcinwe izimiso zomshado. Imishado emincane ingaba indlela ephumelelayo yokugcina izindleko phansi, futhi kugcinwa inhlonipho kumuntu nomndeni.